Ha ke akanye hore seromamowa setla bo se dira mo dingwaheng tseo di tlang, mo dingwaheng di le lesome kgotsa masome a mabedi kgotsa masome a matharo. Nnyaa, ha ke akanye hore ho tla bo ho nale batho ba e leng hore ba batla go ipona ba utlwelletse seromamowa gonne batho ba se gompieno ke batho ba di podcast-e le di streaming mo tirisong. Batho ba e leng hore ba batla go ipona ba utlwelletse seromamowa, ke batho ba bagolo mme fela mo nakong tse ditlang, mo mengwaheng e e tlang, batho ba le bagolo ba tlabo ba seyo go tla bo go setse bašwa ba e leng gore ba batla o ipona ba utlwelletse di podcast-e jaalo le jaalo ebile ba stream-a go utlwella mmino. Ka jaalo ga ke akanye hore se tla bo se dira.

Ke akanya hore metswedi eno ya tshedimosetso, mmoho jang ho tlhomamisa, ba ka dira hore ba itsise batho ka seo se dirahalang mo metseng eo ba dulang mo ho yone. Ba ka ba itsise ka maemo a bosa le diphetoho tsa tikologo. Fa ele hore batho ba phela ntse ba e utlwelletse metswedi eno ya tshedimosetso. Ka jaalo ho batleha hore e be ele hore e tenge ko eleng hore batho ba batla ho utlwa ditaba mo teng.

Ke akanya hore thekenoloji e e holang, e ka thusa baithuti ba ba nang le bohole ka tsela eo e siameng gonne fa e le hore ba tlhoka thuso e e rileng, ba ka kgona go dirisa thekenoloji ho fitlhela dithuto le fa e le hore ba kwa hae ka jaalo thekenoloji e holang e.